Abafundi abafumana NSFAS baye baphazamiseke ngokuba xa imali iye yacotha bayasokola ukuthenga iincwadi zokufunda ngethuba. Loo nto iba nemiphumela emibi, xa ke ngoku umntana engazuba nancwadi ngethuba uzawufelisha esikolweni. Enye into nothenga ukutya, abanye baxhomekeke kule mali kaNSFAS for uthenga ukutya. Akekho ke umfundi onothi akwazi ufunda isisu singenanto. Kubalulekile ke le mali uba mayifike ngethuba kubantwana ukwenzela uba iincwadi zabo singasaleli ngasemva ngenxa yale mali icothayo ingabhatalwayo, kuba iyabaphazamisa. Abanye abenzi kakuhle eklasini ngenxa yale mali icothayo kuba umntu uhleli nje uyacinga uba ndizawubhatala ngantoni iifizi zam esikolweni kuba imali ayikho kaloku. Kubalulekile le mali ibhatalwe kwangethuba.

Imali yona ayonto ihleli ikhona. Ukuba nomasingcwabane kubalulekile kakhulu ngoba xa unomasingcwabane uyakwazi umane ubhatala pha kumasingcwabane wakho, xa ufikelwe sisehlo sobhujelwa ngumntu omthandayo akwazi umasingcwabane ukungcwabela umntu wakho. Okwesibini, umasingcwabane uyakunceda ekufakeni ilitye lesikhumbuzo xa uthe wabhujelwa. Uyanceda kakhulu ke umasingcwabane ngoba ke ngalaa mini yomngcwabo uyakwazi ukufakela ilitye lakho lomntu wakho. Nangalaa mini yomngcwabo uyakwazi uthenga igrosari okanye ukutya batye abantu emngcwabeni. Uyakwazi xa unomasingcwabane umntu xa ebhubhe kwelinye iphondo, uyakwazi umasingcwabane uyomthatha laa mntu kwelaa phondo amzise apho uhlala khona wena. Ngoko ke kubalulekile ubanomasingcwabane ngoba uyakuthathela umzimba xa ukude, akungcwabela umntu wakho, akufakele nelitye lesikhumbuzo xa uthe wangcwaba.

Kubalulekile xa uboleka imali uboleke kwindawo ezibolekisa imali ezisemthethweni ezibhaliswe kuFICA. UFICA ke uhoya okanye ugxila kakhulu ekujongeni iinkampani ezibolekisa ngemali ukuba zisemthethweni na. Umntakwethu ke ngoku ndingamxelela uba akubalulekanga uboleka imali kumntu ongabhaliselwanga ukubolekisa imali ngoba kaloku bona baye babe nenzala eninzi aba babolekisa ngemali bangekho semthethweni and bayithatha ngenkani imali emntwini. Umntu axuthe impahla yakho, umntu akoyikise, mhlawumbi afune ukubulala akukhuphele nezikhali iimela. So, kubalulekile uba xa uboleka imali uboleke kwezi ndawo zisemthethweni zibhaliswe kwaFICA, ungaboleki imali kwi-loan sharks zona zizawuthi apha zifuna imali ngenkani kuwe, zikuthathele ifenitsha okanye zifune ukubetha. Akubalulekanga ke ukuboleka imali kubantu abanjalo.

Mntakwethu, kubalulekile xa uthenga imoto mntakwethu i-inshorensi yemoto nayo ube nayo ngoba kaloku imoto lena awuyiqhubi wedwa endleleni, uyawuthi ugaxeleke engozini imoto yakho ingena-insurance ube sengxakini apha. Awukwazi ubhatala imoto, awukwazi ulungisa imoto, okanye utshayise umntu awukwazi umbhatala laa mntu ngokuba imali ayihlali iyinto ekhona. Kanti xa uneinshorensi uzawukwazi ukwenza ikleyim uba noko ndimtshayisile umntu iyakwazi ubhatala ke inshorensi, laa nto kuthwa yi-third party claim, ibhatale i-inshorensi. Naxana ugaxeleke engozini uqhuba imoto kuyobalula ke ngoku ukuthi ikwazi i-inshorensi imoto yakho iyilungise okanye uba ayilungiseki ufumane enye imoto entsha. So, kubalulekile ke ngoku uba yibanayo i-inshorensi ukuzikhusela endleleni ezingozini, ukhusele wena ukhusele nomnye umqhubi endleleni ngokuthi ube neinshorensi.

Umbuzo wokuqala, ndiyifumana njani i-UIF? I-UIF kaloku ifunyanwa xa uthe wayeka uphangela, yimali ibitsala kuwe rhoqo ngenyanga ngoku ubuqeshiwe uphangela. Xa uthe wayeka uphangela ke ngoku ufumane le mali ke ngoku eyi-UIF kwiDepartment of Labour. Uzofika njani umntu kum ke ngoku afike sendinika u-UIF, athi Phindile nanku u-UIF?

Mtshana, iakhawunti yebhenki ayivumelekanga ivulwe ngumntana ongaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo. Uthi ukwazi uyivula iakhawunti uhambe nomzali wakho niyovula iakhawunti ebhenki, awukwazi uzivulela wedwa. Loo akhawunti uyivulileyo wena kwi-intanethi lurhwaphilizo olo okanye sisikem, kuthiwa si-scam ngesiNgesi, ayiyo iakhawunti esemthethweni leyo. Yeyiphi loo bhanki izakwenza uba umntana oneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo avule iakhawunti? Ayikho ibhanki eyivumelayo loo nto leyo. Xa uneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo uhamba nomzali wakho uyovula iakhawunti ebhenki, awukwazi uyivula wedwa kwi-intanethi kuba kuzawufunwa isazisi sakho phayana, kufunwe isazisi somzali wakho, ivulwe iakhawunti. If awunazo ezo mpepha ezo zomzali wakho nawe, awuzukwazi uvula iakhawunti. Leyo akhawunti leyo sisikem ayikho enye into, suyihoya yicime loo akhawunti leyo.